Ukushintsha kwempilo kanye nempucuko ekhona emadolobheni yiyo eyenza ukuthi kube noshintsho emakhaya nangendlela bekwenziwa ngayo izinto mandulo. Umthelela omkhulu utholakala emadolobheni lapho iningi labantu liyakhona ngokuyosebenza, bese bagcina bathatha imikhuba yasemadolobheni baye nayo emakhaya. Ukuphela kwamasiko kanye nendlela okwenziwa ngayo izinto emakhaya.

Ngolwazi lwami oluncane enginalo, ugogo wami wayengixoxela ukuthi mandulo uma ingane izelwe beyihlala endlini nonina isikhathi esingango-three months, izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba ibonwe ngumphakathi kanye namalunga omndeni. Konke lokho akusenziwa, akusahlonishwa ngoba abantu sesithathe impilo yesiNgesi sayenza impilo yethu.

Inhloso enganginayo ukuyofunda ulimi olusha ukuthi ngangithole umfundaze wokufunda kwelinye ilizwe. Ngakho-ke, umfundaze bowusho ukuthi kumele uqale ufunde ulwimi ngaphambi kokuba uqale izifundo zakho. Ngaphumelela ukufunda ulwimi olusha lakwelinye ilizwe, futhi ngakwazi nokuthi ngikhulume nothisha bami kanye nabangani bami.

Izithiyo zolimi, language barrier, zinemiphumela engemihle ngoba inqubekela phambili angeke ibe khona uma ningazwani ngenkulumo. Ukugwema loku, kufuneka wonke umuntu abenesineke, patience, futhi angakhulumi ngokushesha. Wonke umuntu kudingeka amamelisise futhi kugwemeke ukukhuluma amagama aqinile wolwimi.

Osaziwayo banomthelela omkhulu ngendlela abantu bagqoka ngayo noma abenza ngayo izinto, kanti nezinkundla zokuxhumana azisizi ukuletha inhlonipho. Okuvamile, phecelezi ama-trends, kuthathwa ngendlela eyamukelekile noma kungabukeki futhi kungekuhle okugqokwayo.

Okokuqala, ngingakhetha imibala emibili oluhlaza okwesibhakabhaka, blue, nobomvu, red. Bese isiketi samadoda eside esifika emadolweni sihambisane nesikhafu eside sasemahlombe kodwa sisuka ehlombe elilodwa ukuya eceleni kwesisu. Ubuhlalu basekhanda obuhlangene nendwangu okungavali ikhanda lonke. Induku encane eyisagila eyakhiwe ngemibala yempahla yafakwa ubuhlalu. Izimbadada eziveza iminwe, zifaka umunwe owodwa omkhulu ezinyaweni.

Kubalulekile ukuthi izizukulwane ezizayo zifunde futhi zigqoke izingubo zomdabu ngoba leli yifa labo, heritage. Uma ungalazi usiko lwakho nemvelaphi yakho, awusiyena umuntu ophelele futhi oziqhenyayo ngobuzwe bakho. Ukwazi imvelaphi umhlahlandlela obonisayo ukuthi kwakuphilwa kanjani mandulo, futhi kufanele impilo ibenjani ukuqhubekela phambili. Amasiko ahlanganisa ubunye emphakathini kanye nofuzo, nokuzazi ukuthi ungubani kubalulekile futhi uvela kuphi.

Uma ingane izalwa, isiko ritual, elenziwa enganeni lincike kakhulu kwisibongo, surname, sikayise wengane. Uma kwenziwa le siko omdala emndenini nguye oqokwayo ukuba abike ingane emadlozini, ancestors kayise wengane. Acelele ingane impilo enhle kanye nekusasa eliqhakazile kubo abadala abalele bomndeni. Igama lengane lingaqanjwa ngenxa yesigameko esenzekile ngaphambi kokuba ingane izalwe.